Sirholwani lesi esihlala entameni, evane basimbathe entameni abantu abatjha nabogogo nabomama.

Iphotho mincamo eminengi ehlaganisiweko eyenziwe kuhle. Iphotho ngileya efakwa kunompopi ngaphambili efana nephephethu, kubizwa bonyana liphotho-ke lelo.

ngile ehlala ngaphambili embathwa mntazana wequde begodu nabomama abadala abakhulu abendileko bayayimbatha nabo. Ngile ephelelisa nawumbethe koke iinrholwani, iphephethu ngaphambili yenziwe kuhle.

Le embathwa bobaba namasokana ifana njenge-under nawuyimbetheko kodwana yona yenziwe ngesikhumba.

Lesi esihlala ngemuva, nasimbethwe mntazana wequde nofana ngumama omkhulu owendileko. Isikhumba esenziweko begodu ngombala sinzima, simbathwa ngemuva ukuvala lokhu kwangemuva kwabomama kanye nabantazana bequde.

Sirholwani lesi esihlala phezu kwehloko, esigcokwa bantazana bequde nofana abomama abakhulu esele bavunulileko.

sikhumba esimbathwa bobaba, othetheko athi, nakayimbetheko ihlale esifubeni.

Manyathelo wokuzenzela, amanyathelo enziwe ngesikhumba setayere ethandwa ukumbathwa babantu besilisa kodwana nabantu besifazane nabo bayawambatha.

Sikhumba lesi esigqokwa bobaba ebasimbatha ehloko esenziwe ngesikhumba.

Ibhengela mncamo ombathwa esandleni, khulukazi umbathwa babantu abomama. Akusi kanengi bona abobaba bawumbathe nabo.

Manyathelo athandwa ukumbathwa bomama, ngombala athanda ukuba mhlophe, amanye anzima wakhona, amanyathelo akhambisa kamnandi.

Ziinsimbi ezincani ezihlotjisiweko ezimbathwa endlebeni, kanengi zimbathwa babantu ababomama, abantwana kanye nabantazana.

Sisembatho esigqokwa ehloko, esikhathini esinengi simbathwa bomama bakawani, abomama abayokugida emnyanyeni, sihlukile sinemibala eminengi.

Yinto egqokwa bomama, bayigcoka entanyeni begodu inombala wegolide.

Amatshega zizinto lezi ezigqokwa emadolweni, zigqokwa bobaba.

Mncamo eminengi emhlophe ekhamba ngayinye yinye, kodwana nazihlanganisiweko ziba zinengi. Mncamo ombathwa mntazana wequde, umbathwa ngemuva neenrholwani.

ohlala emadolweni ombathwa bantazana bequde.

igqokwa ehloko, ekuthiwa yingwani.

Iinrholwani zoke nasele zipheleleko, lapho ngibala iinrholwani zemadolweni, zezandleni, zemkhonweni, ikghororo yoke iphelele nesithimba, iyerhana, iphephethu.

Umlingakobe mincamo egqokwa bomama lokha nakunamasokana, bayigqoka ehloko iphinde ibemide.

itjhileli esikhathini esinengi, limbathwa zizangoma nofana sisangoma silimbatha edinini sizitantele ngalo.

Umuntu nakayokuthwasa nalokha nasele abuyile ekuthwaseni, inyoka.

Isetjenziswa zizangoma.

Sikhumba lesi esigqokwa masokana abuya ngehlathini, abuyokuwela.

akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba, ngombana isithimba ngesabomama kanye nabentazana.

lo othi abomama nabagqoka ingubo baqobotjhele ngayo.

Bomama, abomama abavunulileko nofana abatjhadileko, bayigqoka emahlombe njengokuhlonipha bonyana bona bendile.

bomama.

mncamo ombathwa entanyeni, ombathwa bantazana bequde begodu nabobaba, amasokana bayalimbatha.

Sithakazelo somuntu, sibongo esihlathulula imvelaphi yomuntu.

Isidonodono lidondolo.

Esigqokwako ehloko, kwesinye isikhathi sigqokwa ngombana kufuneka bonyana kuvikelwe ilanga.

egqokwa bomama, abomma abavunulileko, abendileko.

wesikhethu.

igwabo lokha ingoma nayiweleko. Abesana nabaye ngengomeni bayokuwela. Bese kuba nesikhathi abomma kuthiwe bayokuvuma igwabo, bayokuvumela abasanyanabo asele babobaba abaye ngengomeni.

Bobaba abawiseleko, abosobese.

lena ebethwa nakunomnyanya nakugidwako, kuthi kugidwa kuwahlwe kube nomunye obetha ifengwana ekuthiwa yipembe.

Umrhwabha mqwebu, yinyama ehlaza enekiweko bonyana yome. Nayinekwe njalo iyadliwa nasele yomile, uyidla ngeendlela ezinengi uyakghona ukuyifaka nangemafutheni.

Umgade sithelo, sithelo esimilako esidliwako.

Sithelo esihlaza ngombala, isithelo esinamakari, esimilako, esitjalwako, esidliwa babantu, esikhathini esinengi sithandwa babantu abadala.

Umdoko ophekwa emnyanyeni, esikhathini esinengi ubaswiri umdoko wakhona. Uthandwa ukuphekwa khulu emnyanyeni.

Kukudla okuphekwa ngepuphu, ipuphu egayiwe ngesiphila, kuthi nawuphekileko itjhuguluke kube mratha, umratha odliwa nesitjhebo.

sithelo esitjalwako, esisarulani ngombala, esidliwako, sidliwa khulu ebusika.

Isiko elenziwa ngesikhethu ngilela bonyana umntwana uyawaziswa ebezimini, ayokwaziswa ebezimini bekhabo bonyana sekakhona.

Ngingatjho bonyana irhabi mincamo egqokwa bantazana. Ineenrhara ngaphambili begodu nemincamo emhlophe ngaphambili kunemincamo enzima edikhorayithiweko.

Isikhotjhi ngingatjho bonyana litjhila elinzima elinemibala yesikhethu, eligqokwa bentazana nabomama.

Umdzegana mincamo egqokwa bentazana nabayokugida, nabayokugidela abomama kwaphela. Ibamibili imidzigana begodu iyijuba nobukhobe.

Umnayilani mincamo egqokwa bentazana, imincamo emine ehlukahlukeneko ngemibala.

Umgari mincamo ogqokwa bomama.

Umgadalanyana sibhuku esibanjwa ngehlanza, isibhuku esinomncamo.

Umbalo yikumbese. Ikumbese egqokwa babantu besikhethu lokha nakunomnyanya, nalokha nababuya engomeni amasokana begodu nabantazana bequde. Yingubo enemibala eminengi ekhombisa isikhethu.

Unokhethwabo yingubo egqokwa bomama, ingubo eyenzelwe umuntu yena, enemincamo emihle khulu yesikhethu.

Umtshurhwana yingubo egqokwa bomama, yingubo ehlonipheke khulu. Igqokwa ngumama ovunululileko umama otjhadileko, namkhana umakoti begodu nabantazana abangenisa iqude nabo bayawugcoka umtshurhwana.

Isihlohlo kuyibherende enemincamo. Isihlohlo ngile egqokwa epandla, egqokwa bomama.

Umncwazi sigcoko, kuyinto egqokwa ehloko futhi ikhamba ngemihlobohlobo imincwazi, kuya ngokuthi wena uthanda umncwazi onjani.

Umkhala muncamo ogqokwa ehloko. Umkhala ugqokwa bomama begodu nabentazana kanye namasokana. Umkhala ukhombisa bonyana kunomnyanya begodu umuntu ombatha umnyanya ngunomnyanya ukukhombisa bonyana ngakwakhe kunomnyanya, umfazi ugqoka umkhala loyo.

Unomahlonjana muncamo ogqokwa emahlombe. Umncamo omude owenziwe sangubo, isangubo le yomncamo imincamo kodwana igqokwa emahlombe.

Unomatlawana mntazana ongakenzelwa isiko, umntazana ongakathombi.

Ivunulo yesintu yesiNdebele iqakatheke khulu ngombana nawungumama nofana ungubaba ngesikhethu nabendako kosele bavunule. Kungakho iqakathekile ivunulo, ngaphandle kwevunulo nawungumama ungubaba kuyatjho bonyana anikathathani, ngokuthathana ngesikhethu kuthiwa yivunulo niyavunula.

Isiko kimi litjho ukukhula. Isiko yinto ekufanele bakwenzele yona nofana ekubeni uyenzile, ngokobana nawenze isiko nofana nawenzelwe isiko kukhombisa ukukhula komuntu. Kimi kutjho ukuthi umma nobaba sebabonile bonyana ngikhulile kungakho ngenzelwa isiko. Isiko kuyinto ekufanele omunye nomunye umuntu wesikhethu ngingatjho ngithi iNdebele kufanele kube udlulile lapho.

Izembatho zami zesiko ziveza ngokuthi nangizimbetheko ngiyakhululeka ngesikhethu nangimbethe izembatho zesiko lami ziveza ubumina, ziveza imvelaphi yami, ziveza ukobana mina ngivelaphi begodu ngiyaphi? Ngiziqhenya khulu ngesikweli begodu anginafihlo ngalokho begodu angisabi ukukhamba ngimbethe isikhethu hlangana nabantu ngombana ngiyaziqhenya ngakho.

sisembatho enemincamo isembatho esigcokwa emzimbeni.

Iphotho mincanyana eyenziwa bogogo nabantu abatjha. Umncamo ombathiswa abonompopi, abonompopi abayokuthengiswa.

Iphephethu kuyinto egcokwa bomama kanye nabentazana bequde bayigcoka ngaphambili ukuvala ingaphambili babo.

Ibhetjha sikhumba esigcokwa bobaba kanye namasokana. Amasokana alimbatha lokha nakabuya engomeni begodu abobaba balimbatha lokha nakuneminyanya yesikhethu.

Isithimba sikhumba esinzima esimbathwa bomama kanye nabantazana bequde. Basimbatha ngemuva kwabo ukufihla ilingemva kwabo nabambethe isikhethu.

Itjorholo sibhuku sabomama esinemincamo esithungiweko esihle khulu imincamo ehlukahlukeneko ngemibala.

Iporiyana kusikhumba esigcokwa bobaba, abobaba abakhulu abatjhadileko abavunusileko. Basimbatha lokha nakunomnyanya imbathwa ngaphambili hlangana nesifuba.

manyathelo werege manyathelo enziwe ngetayere irege ngetayere zithandwa umbathwa babantu besikhethu ngombala zithandwa kubanzima nokumhlophe.

Umtjhotjho msila wesikhumba okugcokwa bobaba ukukhombisa bonyana ubaba mkhulu begodu ubaba uvumelekile bonyana alawule yoke into emnyanyeni.

Ibhengela kumincamo egcokwa esandleni egcokwa bomama eyenziwe kuhle ngemincamo yesikhethu ekuthiwa bonyana yibhengela.

Amanambasikhambe mateksana amateksana athanda ukugcokwa bomama abaya emnyanyeni begodu wanamhlanjesi amateksana ahlotjisiweko anemincamo ehlukahlukileko.

ziinsimbi ezisiliva ngombala ezinye zinegolide begodu zanamhlanjesi zihlotjisiwe iinsimbi ezigcotshwa bomama kodwana nabobaba bakhona abasigcokako esikhathini sanamhlanjesi.

Ibherente sigcoko esithwalwa bomama sithwalwa bomama baka-one nofana umama oya emnyanyeni yibo abathanda ukugcoka amabherente kuziigcoko ebesithanda ukugcotshwa kade mara namhlanjesi angisababoni bazigcoka.

Idzila kuyinto egcokwa entanyeni ngombala idzila ithanda ukubayigolide kodwana neyesiliva ikhona. Igcokwa entanyeni bomama abomama baka-one abomama abaya emnyanyeni.

Amatshega mincamo ehlukahlukeneko egcotshwa bobaba nofana bomama.

Iyerhana muncamo okwenziweko umncamo owenziwe kuhle khulu ogcotshwa bantazana bequde umncamo abawugcoka nesithimba ngombala imhlophe begodu iyaphasi ingathi ziintambo ezinengi.

Ingejana kuyisembatho somncamo isembatho esigcokwa bantazana bequde.

Ingwani sigqoko esithwalwa ehloko sigcokwa bomama nofana bobaba noma kungimuphi umuntu uyasimbatha usimbathele ukuvikela ilanga.

Ikghororo ziinrholwani ziinrholwani zoke ziphelele. Nasipheleleko zoke ngibala isithimba iinrholwani zeenyaweni, zezandleni, iyerhana kanye nephephethu lezo ngizo ezibizwa bonyana yikghororo.

Umlingakobe mincamo egcokwa bomama abomama abawiseleko ekubizwa bonyana benobese yibo abagcoka imilingakobe bayimbatha ehloko bebile ibamide imincamo le iyokufika phasi la bajame khona.